Go fitlhela ditlhare kwa magaeng, go bontsha e le bothata ka gonne gantsi ditleliniki kgotsa ona mafelo a bookelo a phela a le kgakala le metse. Bagolo, bana ba tsaya nako e ntsi go fitlha koo, ka gonne ka dinako dingwe ba tsamaya ka maoto mme ba tsaya sebaka go fitlha kwa ditleliniking. Ga go ka agiwa mafelo a bookelo a le mantsinyana a a gaufi le batho, le ga go ka nna le dingaka tse di phelang di le teng go thusa batho bosigo le motshegare.

Go thusa go fokotsa botlhoko jwa maikutlo ntle le meriana, re ka re go ka thomiwa mananeo a e leng gore batho ba bua maikutlo a bone, gore ba ikutlwa jang. Ba bua le mongwe o ko teng go dira ka maikutlo a batho a mmolelela gore o ikutlwa jang.

Bolwetse jwa TB bo ka tlisiwa ke lerole le le ntsi mo mafatlheng gongwe go gotlhola thata mo go sa tshwanelang go ka baka bolwetse ba TB.

Bašwa ba ka tlhokomela bagodi ka lorato, ga ba ka rotloediwa thata mo metseng e ba nnang mo go yone, go na le batho ba ba tsamaya mo malapeng. Ba tsamaya ba tlhola bagodi gore a ba tshotswe sentle mo malapeng, le tsone di-social worker, mme ke nagana gore setšhaba se ka ipaakanya thata fa ba bona gore go na le batho ba e leng gore ba batla go itse gore bagodi ba ntse jang mo malapeng a bone, ba tshwerwe jang.

Motho o ka rotloediwa ka go bontshiwa gore ka ba ba fetileng foo gore ba ne ba lwala jaaka eng, mme ba ke ba kgonne go kry-a thuso mo dingakeng tsa setso, a le ene gore ke nnete tota ke ba ba ne ba kry-ile thuso mo dingakeng tsa setso mme ke ba ba fodile ba ntse sentle.

Gantsi ko mafelong a metse e e kwa kgakala dithibelapelegi go fitlhela di seyo di fedile, mme gono, go be go feleletsa go dira gore batho ba feleletse ba sa itshireletsa. Ke moo go go nna le malwetse le tsona di pelegi tse di sa batlegeng, ka gonne ka gonne dithibelapelegi di a bo di fedile kgotsa tsona maokelo a le kgakala le fa batho ba nnang teng.

Nka rotloetsa batho thata gore ba bogele seemo sa bone, gore ba tlhobaela. Batho ba itse gore ga ba tlhobaela jaana go go ka tswa go ba kwa ke eng gore ba tlhobaele sa ntlha, mme ba ka thiba jang go tlhobaela go? Mme fela ga ba setse ba amogetse gore ba tlhobaela jalo, ke gone re ka fa feletsang re ba thusa re bua le bone jaaka batho ba ba itseng tlhaloganyo ya motho.

Batlhokomedi ba bagolo ba tshwanetse go itse gore bagolo nako nngwe ba lebala, mme ba ba gopotse, gongwe ga ba tsaya meriana ya bone ba ba gopotse gore ke nako ya meriana, ba ba gopotse go tlhapa, ba ba gopotse go tsaya dijo. Ka gonne ga tlhaloganyo e setse e godile ba lebala dilo dingwe.

Go le gantsi ditleliniki di tswalwa ka ura ya bone ka gonne ga gona badiri ba ba dirang bosigo kgotsa tsona di-nurse kgotsa di-doctor tse di ka dirang bosigo. Bothata bo, bo ka fedisiwa ka go thapa badiri ba ba tla dirang bosigo, le di-nurse gore le di-doctor di ka dirang bosigo.

Ngaka le yo mogolo mo lelapeng ke ene a ka dirang tiro e, mme seno se dirwa ka morago ga dikgwedi di ka nna go apolwa diaparo tse dintsho.

Kankere e sa ntse e le tlhobaboroko mo Aforika Borwa ka gonne kalafi ya yona e sa ntse e seo mme ga go bonwa go sa le ka pele e ka kgona go fedisiwa mo mmeleng wa motho.

Go itlhatswa go botlhokwa ka gonne go ntsha madi a maswe a o nang le one. So ka jalo ke dumela gore go itlhatswa go botlhokwa, mme le setso se, ke setso se se tswang kgakala.

Nka rotloetsa motho jo e leng gone a nnang le bolwetse jwa HIV ka go ya go itlhatlhoba sentle a itse gore HIV ya gagwe, masole a mmele a gagwe a tsamaya ko kae. Gore a na masole a gagwe a mmele a gagwe a maatlafetse go le go kana kang, mme ga a sena kitso ka bolwetse bo, a founele ba lefapha, a batle thuso go itse gore o ka itshereletsa jang a bo a sireletsa jang ba a phelang le bone.

Ke ka leka go founela kwa lefapheng la ditleliniki go ba itsise ka mo tleliniking eo ba dirang ka teng.

Banna ba ka itemogela mathata a le mantsi jaaka go feletsa ba ba dira dilo tse di sa nnang sentle mo setšhabeng jaaka go betsa basadi kgotsa gona go betsa bana kgotsa le jona bojalwa bo ka ama bonna ba bonna.

Botshelo jwa bagodi bo ka tokafadiwa fa ba ka fiwa dijo tse di nang le dikotla, ba fiwa madi gore ba reke tse ba di tlhokang le ga go ka gore ba na le batho ba ba ba tlhokomelang mo malapeng ga ba nne ba le nosi.

Batlamedi ba ka tsepamisa gore diritibatsi tse di diriswa ka tsela e maleba le gore di fiwa batho ba e leng gore ba tshwanetse go di fiwa.